Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhokatiro ka ntlha ya ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data tse ba sa kgoneng go di fitlhelela ka ntlha ya go tlhoka tiro le madi.

Ke dirisa Wi-Fi ke patela four hundred rand ka kgwedi ke tlhopile gore ke dirise Wi-Fi ka gonne e nnaya phatlalatso e e senang moedi.

Kgweding e e fitileng ke rekile Wi-Fi data ya four hundred rand mme ke e dirisitse kgwedi yotlhe jaanong fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelele gore o tlile go patela madi a a lekaneng kgwedi le kgwedi madi a kana ka four hundred rand.

Nna nka itumelela hundred gigabytes ke yone e nka e dirisang kgwedi yotlhe gape nka rata fa e ka tsena fa kgwedi e thoma ka di one tsa kgwedi nngwe le nngwe.

Ke nagana gore mafaratlhatlha a five G a ka tokafatsa kgolaganyo, a ka tsoga tokafatsa le a maemo a puisano ebile a ka tswela bo rrakgwebo le bana ba sekolo mosola tota ka gore mebereko ya bone e tlile go nna bonolo.

A ka tsenya airtime a e fetola a e dira data kgotsa a ka tsenya yona data ele yalo mme fa a fetsa a ka kgona go golagana le ba losika le ditsala tsa gagwe ka social media e e dirang ka data.

O bulela data saver ya gago, disable-a background data Apps kgotsa o ka dirisa Wi-Fi ya gago fa o kgona kgotsa o download-e content go na le gore o stream-e.

Nna ke reka airtime ke be ke e fetola ke be ke e fetola ke e dira data ka tsela eo ke kgona go bona di professional offeres ebile ke kgona go reka data e ntsi go na le ga ke reka data e le yalo ka tsela eo ke mo ke kgonang gore ke boloke madi ka yona.

Ee o ka kgona go arolelana data le tsala ya gago ka go dirisa mobile hotspot kgotsa ka go dirisa phone to phone screen sharing kgotsa ka go dira data transferring.

Ke nagana gore dithulaganyo tse di senang melelwane kgotsa tse di sa lekanyediwang di tla nna selemodiro ke nagana gore di tla ama badirisi ka tsela e e siameng ka gore ba tla kgona go bona go reka data ka madi a a kwa tlase.

Ee ke nagana gore tiriso ya megala e botlhajana ebile e siame ka go dirisiwa ke baithuti ka gonne ba kgona go bona tshedimosetso ka bonako.

Ke nagana gore AI e ama dithuto tsa ditheo tse di kgolwane ka gore e kgona go na twenty four seven student support, e kgona go ba na instant feedback, e kgona go ba thusa ka adminstrative efficiency.

Ke nagana gore AI e a re tsietsa ka gore bana ba sekolo ga ba sa tlhole ba kgona go berekisa menagano ya bona go dira mebereko ya sekolo ga ba sa kgona gore ba dirisane mmogo setse ba itshegeletse ka AI e e bolayang menagano ya bona.

Botlhale jwa maitirelo ke gore go boloka nako ebile o bona le tshedimosetso ka bonako.

AI e kgona go bonela kwa pele, e kgona le go tokafatsa phano ya ditshebeletso e kgona go analyse-a data fela AI ga e kgone gore e ka nna le maikutlo e leng gore ke selo se batho ba kgonang go nna le sone ga e kgone go nna le maikutlo ga e kgone go utlwela motho mo botlhoko ka gonne ke botlhale jwa maitirelo.

Botlhale jwa maitirelo ga bo kitla bo tshwana le jwa batho ka gonne botlhale jwa maitirelo ga bo na maikutlo.

AI e amile matshelo a batho go tloga ka nako ya COVID-19 ka gore e ne e kgona go kgolaganya batho le ga ba ne ba se mo tulong e le esi gape AI e ne e kgona go fana ka tshedimosetso lesedi ko social media-eng le ko bathong lefatshe ka bophara.